Ngiyaxolisa lo mbuzo angiwuzwa kahle, kodwa ukukuzwa kwami kancane ngicabanga ukuthi ubuza ukuthi, ubuchwepheshe bungasetshenziswa kanjani uma ugibela ibhasi? Ngicabanga ukuthi kungafakwa ukusetshenziswa kwamakhadi emabhasini ukuthi umuntu uma egibele ibhasi asebenzise ikhadi lakhe lasebhenki.

Ngicabanga ukuthi ungasebenzisa uhlelo le-Uber, lapho owazi khona ukuthi uzoba ugibele wena wedwa nomndeni wakho, futhi uyakwazi ukuthi uthumele kumndeni wakho ukuthi bekugade ukuthi usulaphi nohambo lwakho.

Kumele wazi ukuthi uloliwe uzothatha isikhathi esingakanani ukufinyelela kulawo mazwe, futhi uthatha umthamo ongakanani ukuze ukwazi ukwehlisa izindleko zibe phansi.

Ngezikhathi zephasika, amasonto amaningi ayahamba ayohlanganyela endaweni eyodwa ukudumisa. Lokhu kungalekelela kakhulu ukuthi uma unebhizinisi lokuthutha, ukhone ukukhulumisana namasonto ukuze ubahlinzekela ngezokuthutha, futhi kumele ukuthi abantu abadala bakwazi ukuthi kuzithuthi zakho bekhone ukuthi-ke begibele phakathi. Ngakho kumele ukucabange lokho ukuthi kuzoba kukhona nabantu abadala.

Ingasithuthukisa kakhulu, khumbula ukuthi uloliwe uthatha ama-crate amaningi uma uhamba nje indawo eyodwa. Uma sibuya futhi ibuya nama-crate amaningi. Ngakho akufani njengoba usebenzisa iloli elilodwa elithatha i-crate elilodwa. Uloliwe uthatha ama-crate amaningi.

Kungafanele kube khona isikali esizokala ukuthi umthwalo ungakanani. Komele kulandelwe umgomo ukuthi obekiwe ukuthi uma umthwalo usumuningi kakhulu kumele ukuthi ubuye ulandelwe.

Ukuthutha ngezitimela yebo isitimela sihamba kancane, kodwa sithatha umthamo omningi ngesikhathi esisodwa. Lokho kuyonga ekutheni kungasebenzisi u-oyela eminingi osetshenziswayo, kanti amaloli nezindiza zona zithatha umthamo omncane, kanti sisebenzisa u-oyela omningi.

Komele ukuthi mese ngingakafiki kuleyo ndawo, ngithole indawo lapho ephephile engizophumula khona ukuze ngingafikelwa ukukhathala okukhulu uma sengifika kuleyo ndawo engaphephile. Ngizovele ngingami ngiqhubeke ngize ngiyofika la ngiya khona.

Ngithi ngifika emsebenzini ngifike sengishwabene. Izicathulo zami kade gxavaza ngezinyawo. Lokho kwenza ukuthi kungabi right ukuhamba ngebhasi.

Kumele amabhasi asendaweni zasemakhaya abhekwe njalo. Uhulumeni avimbe emgaqweni ukuze azowa-check-kha ukuthi asesimeni yini esifanele sokuba semgaqeni.

Ngicabanga ukuthi ziba zimbi kakhulu. Okusho ukuthi azishintshwa njalo, kodwa lezi zamaloli ngibona ngazuthi zishintshwa njalo ngoba kufanele zibe sezingeni lomgaqo.